Izinkundla zomculo ngokuvamile zisebenzisa ama-algorithm acabangela umlando wokulalela, ukucanyelwayo komsebenzisi, ukuhlunga ngokubambisana, ukucushungulwa kolimi lwemvelo. Lezi izici zisiza izinkundla ukuphakamisa izincomo zomculo eziqondene nawe.

Abahlinzeki be-TV ye-satellite banikele ngohlelo olubanzi lwezemidlalo olunikeza izithakazelo ezehlukahlukene. Nazi ezinye zezemidlalo nama-league-e aziwa kakhulu, yibhola, i-English Premier League, i-La League, i-UEFA Champions League, nendebe yomhlaba ye-FIFA. Ngokuya ngeziteshi zezemidlalo, ezinye izinketho ezidumile zihlanganisa i-Supersport. Inikeza iziteshi eziningi ezinikezelwe kwezemidlalo ehlukene okuhlanganisa ibhola, umboqo, ikhilikithi, negalofu.

Yeka injabulo kufana nokwebula itshe eliyigugu elifihliwe. Ngingazizwa ngijabulile futhi ngikhuthazekile. Ukuze wabelane nokwazi lwami ngingathanda, bhala isibuyekezo sebhulogi, chaza imininingwane engivela ngayo ngihlaziya isakhiwo, abalingisi, kanye nesithombe se-cinema. Dala isibuyekezo sevidiyo, rekhoda imicabango yami bese uyilayisha ku-YouTube noma ku-Vimeo. Ukwabelane nabanye ngothando lwami lwe-cinema yokudala kungangithuthukisa ulwazi lwami futhi kukhuthaze umuzwa womphakathi phakathi kwabathandi bamafilimu.

Izici eziyinhloko i-Multilingual Interface, usekelo lwezilimi zasendaweni nge-AI, amarobhothi, nama-divayisi e-IoT. Ukuhumusha kwesikhathi sangempela, ukuhumusha okusheshayo kombhalo, inkulumo nokuqukethe okubukwayo. Ukuthukuthisa ukufinyeleleka, ukwephula izithiyo zolimi abangakhulumi isiNgisi bangafinyelela kubuqhwepheshe obusafufusa.

Izinhlelo zezingxoxo zasendaweni emisakazweni yomphakathi zibaluleke kakhulu ngoba zinikeza izwi kubantu bendawo nasezindabeni. Banikeza izakhamuzi inkundla yokwabelana ngemicabango yazo, imibono, kanye nolwazi ngezihloko ezibaluleke kakhulu kubo. Njengezindaba zendawo, izindaba zomphakathi, nokuthuthukiswa komnotho. Lokhu kusiza ukwakha umuzwa oqinile womphakathi, kugcina abantu benolwazi futhi kukhulise amazwi endawo okungenzeka angezwekali

Ukuzijwayeza nemithetho ye-copyright nezingqubomgomo zokusebenzisa ngendlela efanele, ukuthola imvume kubadali bokuqukethwe noma abanikazi ngaphambi kokwabalana, noma ukusebenzisa umsebenzi wabo, ukusebenza nemikhiqizo ukuze kuqinisekiswe imihlahlandlela ecacile ngobunikazi bokuqhukethwe nokusetshenziswa. Ngokuthatha lezi zinyathelo abaqhuqhuzeli banganqiphisa ubungozi bezingqabano zempahla yengqondo futhi balondoloze ubukhona be-inthanethi obuhle.

Qapha kalula ukuthengiselana kwakho futhi uhlale uphezu kwezindleko zakho, dala ibhajethi yomuntu siqu futhi uthole izeqwayiso ezizokusiza ukuthi uhlale usendleleni efanele, hlaziya izimali zakho usebenzise amathuluzi aku-inthanethi ukuze uthole isithombe esicacile ngesimo sakho sezezimali. Lezi zici zisiza abathengi ukuphatha izimali zabo ngempumelelo kakhudlwana benze izinqumo ezinolwazi.